Ndiziva ndinoxinzelelo olukhulu kakhulu njengoko inzala ye-loan shark iphindaphindene ngokungapha kokuqonda. Loo nto ibanga ukuba kungabi sakwazi ukuthenga ukutya nokuqhubeka nobom njengoko kufuneke ndileqe ukubhatala eli tyala lingapheliyo.

Ndiva kabuhlungu kakhulu njengoko ndingakwazi ukufumanisa ukuba kwenzeke ntoni kanye kanye.

Umqashi utsala ingxenye yemali kuwe aze athathe nakuye ingxenye yemali ayifake kwi-UIF ukuze xa kuthe kwenzeka waphelelwa ngumsebenzi, ube esixa semali osifumanayo sokukuncedisa ukwazi ukuqhubeka nobom.

Ukuphulukana nelungu losapho yinto ebuhlungu kakhulu neyenzeka ingakhange ilindeleke. Kubalulekile ukuba neinshorensi yokungcwaba njengoko ithi incedise ukuwenza ube lula umthwalo. Ezinye zezi inshorensi ziyancedisa ekuthengeni ukutya, ukuthenga ibhokisi namalungiselelo onke ukungcwaba usapho olo lusishiyileyo.

Ukuboleka imali ngeenzame zokubhatala izifuno ndikubona kungeyonto elungileyo ekwenyuseni i-credit score njengoko itye ityala elo lebhanki kunokwenzeka lube ne-interest rate eziphezulu kwaye lingcolise igama lakho kwii-credit bureaus.

Kubalulekile ukuba abasebenzi bayibhatale kwaye bayibhatalelwe imali yentswelangqesho, i-UIF, njengoko le mali incedisa kwaye yehlise amathuba woxinzelelo lwengqondo ngexesha apho umsebenzi lowo athe waphulukana nomsebenzi wakhe okanye kwenzeka wakhulelwa, wahlala phantsi.

Ndibona kulungile ukuba iibhanki zibize imali yeenkonzo njengoko ibhanki ilishishini, kwaye iinkonzo zabo kufuneka zibhatalelwe.

Umhlobokazi wam uZara wayesilwa umhlaza wesibeleko ixesha elide. Wayesoloko ephuma engena ezibhedlele kodwa ngenxeni yokuba wayenesicwangciso sesibhedlele, ubomi bakhe baba lula kakhulu ngoba ebengena esibhedlele atsalwe amagazi enziwe zonke izinto wade waqala i-process ye-chemo phantsi kwesi isicwangciso sesibhedlele. Kwaye simncedile nasekujongeni abantwana bakhe njengoko ebenemali ephumayo ngezavenge ukuze ijongane nosapho ngelixa yena asesibhedlele.

Makhulu, ndiyayazi incoko edibene nomasingcwabane yinto ongafuniyo ukuva ngayo kodwa kubalulekile ukuba masithethe ngayo ngoba kona ukufa kuza kufika kwaye ixesha selihambile. Ndibona kubalulekile ukuba sithathe umasingcwabane ngoku usaphilayo ukuze xa kufika ixesha lokuba usandulele, sikwazi ukuthwala umsebenzi wakho ngesidima.

Ndingasebenzisa olu hlobo lutsha lukhoyo lweAir-bnb lokuqashisa ngendawo yokuhlala kubahambi. Olu hlobo lulula kakhulu kwaye alifunisi ukuba ude ube nabantu obaqashayo ukuze bakuncedise ukuqhuba noshishini lakho.

Ndingamcebisa okokuba athathe ikhampani eza mnika isixa semali xa kufika ixesha lomhlalaphantsi, ize iqhubeke nokumrholisa inyanga nenyanga. Ngaphezu koko ndingamcebisa ukuba adibane nomntu oqeqeshiweyo ekucebiseni ngokwasezimalini.